Umqwayiba, umqwayiba inyama le esuke yomisiwe ikhishwe enkomeni bese iyomiswa lapha ibekwe phezulu.

Ukuqhathanisa isimo sakho nabantu abangaphambi kwakho, abadala kuwe.

Kushintsha ngokuthi kumele kudle abantu abadala or abantu abaganile abaganiwe kuqala bese kulandela.

Ave ngijabulile, angisakhoni nokulinda ukuthi lo mcimbi wenzeka. Angikhoni nokulinda ukubona ukuthi abantu bazobe beba ngakanani abazobe bekhona bezongeseka.

Yebo, abanye bethu or abanye babo kwesinye isikhathi kufanele ukuthi amasiko agcineke kufanele wonke umuntu abe nolwazi mayelana nendaba yamasiko ukuze zizobuyela emasisweni.

Yebo, abanye babo and kodwa kuyisiqiniseko sokuthi wonke umuntu kufanele awagcine amasiko and enze ngendlela efanelekile ngaso sonke isikhathi.

Yebo, abantu abaningi abakholelwa ekusebenziseni ulimi lwabo lwebele ngenxa yesikhathi esiphila kuso, abantu abaningi bakholelwa ekusebenziseni ulimi lwasemzini okuyi-English.

Ukuyiyala nanokuyibonisa mayelana nokukhula ukuthi imithetho ithini, imithetho ilandelwa kanjani yobunsizwa nanokuthi ayiseyena umfana seyinsizwa manje, uyindoda.

Yebo, usadingeka ngoba ukushada kuyingxenye yesiko and futhi kuyinto ekusondeza kuNkulunkulu.

Yebo, ngoba kuyinto yesiko. Lokhu kulekelela ekuthenini wazi wonke amasiko, ukuthi ungubani nanokuthi usukaphi nanengxenye yakho kubalulekile kakhulu.

Yebo, lokhu kulekelela ekuthenini wazi umsuka wakho nanokuthi ubani usukaphi nanokuthi isikompilo lakho lithini njengomuntu.

Lokho kulekelela ekuthenini spiritually ukhonekthe nabantu bakini nixhumane ngokomoya. Lokho kulekelela kakhulu ngoba kuyasiza ukuthi uxhumaneke or abantu abangasekho bekwelamathongo.

Yebo, njengoba indlela ibuzwa kwabaphambili, kubalulekile ukuthi abadala abangaphambili bazi yonke indlela yesiko mpilo ukuze bezotshela isizukulwane esiza ngemuva mayelana nesikompilo lwakwaZulu.

Ukubhalansisa phakathi kwendlela yokuphila yesimanje, nendlela yakudala ukuze kwenzeke yonke into ngendlela efanelekile ukuze kuzogcineka isikompilo kwazeke ukuthi yonke into yenzeka ngendlela isiko liyagcineka isikompilo lomuntu.

Yebo, kukhona impela. Njengoba abantu abaningi sebephila ngendlela yesimanjemanje, bengasawagcini amasiko, bengasebenzi ngendlela efanelekile. Bengalugcini usikompilo.

Ukuthi ngazi ukuthi, kwesinye isikhathi izinto azenzeki ngaphandle kwenkokhelo, nanokuthi kubalulekile ukuthi uma umuntu ekusiza ayithole inkokhelo ngoba lokho kuyalekelela ukuthi nangelinye ilanga akhone futhi ukuthi aphinde akusize ngendlela ofuna ngakhona. Inkokhelo ibalulekile kakhulu ngoba manje igcina abantu ukuthi bakwazi ukuthi bakusize uma udinga usizo nangelinye ilanga.